Ngicabanga ukuthi izikhungo zezempilo zikahulumeni azinalo ulwazi olubalulekile nolufanele ngokuphathelene nezifo eziphathelene nengqodo, ngoba okokuqala abantu abanalesi sifo abaphathwa ngendlela efanele asiqondwa isimo ababhekane, naso futhi bayakhahlamezwa. Lokho kwenza ukuthi lesi simo sabo sibe bucayi ngisho nakakhulu, futhi-ke abanye baze bathathe ngisho nezimpilo zabo uqobo. Ngakho-ke lena ndlela yokuphatha laba bantu, ekwenziwa ngayo ezikhungweni zikahulumeni. Indlela embi kakhulu, futhi-ke okudingeka ukuthi uhulumeni athathe izinyathelo eziqatha ukuze akwazi ukuthi afundise abasebenzi abasebenza kulezi zikhungo, ukuthi bangakwazi kanjani ukuthi basebenze kanye nabantu abanalesi sifo ngendlela ephumelelayo neyobasiza ukuthi babe ngcono.

Lena mtholampilo engomahamba nendlwane ingadlala indima enkulu kakhulu, ikakhulukazi ezindaweni zomphakathi lapho kunzima khona ukuthi abahlali bakwazi ukufinyelela imitholampilo eseduze ukuze bakwazi ukubasiza ngalezi zinsiza zokuhlela umndeni. Okunye okungenzeka ukuthi lena mtholampilo isebenzise izinto ezinjengama webhusayithi ukuze abantu bakwazi ukubona ukuthi zihamba kuphi nokuthi uma zisuka lapho zikhona manje zizobe zikuphi, ukwenzela ukuthi abantu bazokwazi ukuhlela basuka kusenesikhathi ukuze bathole lolu sizo abaludingayo. Ngaleyondlela, lokho kuyokwazi ukuthi basize ukuthi badlale indima ebaluleke kakhulu emphakathini, ikakhulukazi imiphakathi echelile neswele.

Ngicabanga ukuthi imitholampilo iyazama, kodwa-ke leyo mzamo ayanele, ngikusho lokho ngoba kuyimanje siyalibona inani elandelayo labantu abahlukunyezwa emakhaya, abantu abahlukunyezwayo futhi baze babulawe ngisho ukubulawa. Siyabona futhi nokwanda kwalenani futhi nokwanda kokuswela usizo kwalaba bantu. Ngakho-ke ngiyacabanga ukuthi imtholampilo, kuningi engakwenza noma engakufezela kulolu daba kunalokhu ekufeza njengamanje.

Izinqubo mgomo okuhloswe ngazo ukusiza abantu abaphila ngokukhubazeka ezindaweni zasemakhaya, zivame ukugxila ekuthuthukiseni ukufinyelela ekunakekelweni kwezempilo, imfundo, ezokuthutha, ubuchwepheshe obusizayo, amanethiwekhi okusekelwa komphakathi, nengqalasizinda efinyelelekayo, ngokugcizelela kakhulu ezinhlelweni zokufinyelela emiphakathini ekude kanye nokuhlanganisa izinsiza ezidingweni ezithile ezisekelwe kumongo wendawo.

Izici ezibalulekile engingazicabangela zihlanganisa amaqhinga athile asetshenziswa abakhohlisi, ubungozi bezithameli eziqondiwe kanye nemigudu yokuxhumana ephumelela kakhulu ukuze kufinyelelwe kuzo. Lokhu kungase kuhlanganise ukugqamisa amafulegi abomvu njengezithembiso zokulungiswa okusheshayo, ukuphulukiswa okuyisimangaliso, noma amaqhinga okucindezela. Ngase-ke ngisebenzisa iy'nkundla ezifana nemicimbi yomphakathi, inkundla zokuxhumana, i-media yendawo, nezinhlangano zezempilo ezithenjwayo ukuze ngisabalalise lolu lwazi ngempumelelo kwizithameli engizihlosile.

Uyazi mngani, osaziwayo nabagqugquzeli banomthelela wemfanelo obalulekile lapho behileleke emikhiqizweni yokukhangisa imikhiqizo wokukhishwa kwe-detox njengoba isithombe sabo esesidlangalaleni, kanye nabalandeli abaningi ekhaya banomthelela omkhulu ekuziphatheni kwabathengi, okusho ukuthi kufanele baqiniseke ukuthi imikhiqizo abayincomayo iyiqiniso, iphephile, futhi ihambisana nezindinganiso zabo zomuntu siqu. Kuyilapho beqaphela imithelela yezomthetho engabakhona ekwenzeni izimangalo ezidayisayo ngomkhiqizo. Lokhu-ke kuhlanganisa ukuhlolisisa umkhiqizo ngaphambi kokuwukhangisa nokudalula noma ikuphi ukuxhumana okubalulekile nomkhiqizo.

Lona msebenzi ngingawenza ngokusungula noma ngokugqugquzela amanethiwekhi noma amaqembu aholwa ngabasebenzi lapho abantu bengabelana ngezindaba futhi bathole izeluleko. Kungaba ngokuba nezindawo ezikhushululwayo zezempilo ezithile noma mahabho kwi-inthanethi equkethe amathuluzi, izinsiza, imihlahlandlela nokuthumela izimpawu. Ubudlelwane engingahle ngifise ukuba nabo, ubudlelwane nezempilo ezingakwazi ukuthi zisixhase kulona mkhankaso. Kanti-ke futhi ngingase ngifisa ukuba nobudlelwane nabanye abesilisa abake babhekana nesimo esifanayo noma abake bedinga usizo futhi balutholo usizo olwanele ngesikhathi esifanele, abangase basize abanye ukuthi bangakwazi kanjani ukuthi bathole usizo nokuthi bakwazi ukubhekana nalesi simo ngendlela ephumelelayo.

Kungaba nomthelela omubi kakhulu kubantu abaphila negciwane lesandulela ngculaza, okungase kuholele ekwehleni kwamasosha abo omzimba, ukwanda kwegciwane egazini, kube nengozi enkulu yokungazweli emishanguzweni, kanye nokungenwa kalula izifo ezingosomathuba ngenxa yokungakwazi ukucindezela igciwane lesandulela ngculazi ngempumelelo. Ngokuyisisekelo ukubeka impilo yabo engozini enkulu.

Dadewethu, ngithemba uyaphila, uyazi kunodaba oluthile olungikhathazayo lapha ngesimo zika gogo. Cishe-ke impesheni yakhe ayanele ukukhokhela izindleko zakhe zokuphila kulena nyanga. Ngakho bengicela uma kungenzeka njengomndeni sihlangane, ukuze sikwazi ngempela ukusekela ugogo ngoba ngempela kuyobanzima ukuthi akwazi ukubhekana nalena nyanga ngaphandle kokuthi izindleko zakhe zikhokhelwe. Siyazi sonke ukuthi ugogo uwumuntu kadokotela, inyanga nenyanga kune mithi, namaphilisi okumele ngiwathengile. Ngakho-ke banginxusa ukuthi-ke, njengo sisi lapha ekhaya, kwangathi-ke ungakwazi ukuthi usixhase ngokuncane ukuze sikwazi ukuthi sisize ugogo akwazi ukubhekana nalesi simo ngendlela ephumelelayo.

Nginibingelele mndeni futhi ngibonge ngempela ukuthi nizenze nitholakala kulona mhlangano. Kulona mhlangano ngiwukubize ngenxa yokuthi ngikhathazeke kakhulu ngo-anti, njengoba sazi sonke ukuthi u-anti usekhulile ngokweminyaka, futhi-ke u-anti akanayo imali eyanele yokumondla. Ngakho-ke bengithe njengomndeni singakwazi mhlawumbe ukuthi sikwazi ukusekela u-anti simuxhase njengoba sazi ukuthi inyanga nenyanga kunezidingo ezithile u-anti okudingeka ukuthi zihlangabezwe, njengokuya kuka-anti kudokotela ukuthi u-anti athole ukudla okwanele nokunempilo, ukuthi futhi u-anti akwazi ukuthola umuntu ozokwazi ukuthi amunakekele usuku nosuku. Ngakho-ke bengithe njengomndeni singakwazi mhlawumbe ukuthi sizame ukuthi simsize u-anti ngokuthi sihlanganise imadlana esizokwazi ukuthi sisekele ngayo u-anti ukuze akwazi ukuthi aphile.

Ungabe usakhathazeka mngani wami, njengoba sixoxa nje ngemishanguzo yengculazi noma ama-ARVs. Ngizokuchazela-ke mina mngani ukuthi ayini. Imishanguzo eyeszidambisa gciwane eyaziwa nangokuthi izidambise gciwane noma ama-ARV, imithi esetshenziselwa ukwelapha i-HIV, noma i-Human Immunodeficiency Virus. Kanti-ke ukwelashwa ngezidambisa gciwane i-ART igama lokwelashwa okusebenzisa lemishanguzo.

Ngingase ngihlanganise imfundo yokuxoxisana nge-TB njengesifo, ukwelashwa kwayo kanye nezinsizakalo, isguli esizifanelekelayo. Okunye engingase ngikwenze ngingase ngigcizelele ukuthi lena mfundisi, kudingeka ukuthi inikezwe izikhathi eziningi phakathi nokwelashwa kwayo i-TB, kokubili ukuze kukhumbuze iziguli ngolwazi kanye nokuhlinzeka ngolwazi oluqondile lwezinguquko zokwelashwa okungenzeka ziyeza.